Into endingamcebisa yona kukuba ipin leyo ayokuthi ayifumane izihlale ikhuselekile ngawo onke amaxesha.

Ndingamxhasa okanye ndingathetha ngolu hlobo naye njengangoko ibingumntu esinaye apha kule mbutho wethu, ndiyakuthembisa sokuba sizambeka kwikhaya lakhe lokugqibela njengesidima nangesithozela kwinkxaso siyobe sinawe kude kugqitywe ukungcwatywa.

Ndingamxelela malunga nengxaki eyokuthi amlandele after evule ityala kwivenkile. So ndingamxelela ukuba makaqale afumane indlela yokonga imali ngaphandle koko okuba avule ityala. Kubalulekile ukuba uthenge into cash kunokuba uthenge ngetyala ngoba ityala leli engxakini ube ufuna into ebhadlileyo.

Abanamanqaku aphantsi i-credit score e-low kukuvula ii-akhawunti ezinintsi ezingabhatalwayo.

Ewe, ukhona umahluko, ebhankini uzofumana i-interest encinci kunaxa nje kumatshonisa okanye kwi-loan shark uyokufumana i-interest ephezulu leyo ungenokwazi ukuyibhatala and umatshonisa uyibhatala once ebhankini bayakunika bakusetele ixesha lokuthi ubhatale imali yabo back ngezavenge nje ezincinci.

ICashSend ndingathi ulungile kuba loo mali leyo eyokube eyifunile okanye ndizothulela yona uzoyifumana ngobunjalo bayo kunaxa xa ndiyifake eakhawuntini nalapho iyowuthi ityeke.

I-UIF uye uyifumane xa uhleli phantsi okanye ugxothiwe okanye kuphele ikhontrakthi kwiindawo leyo obuthe wasebenza kuyo. Yinkxasomali leyo yokuthi uyisebenzise kweli thuba ungasebenziyo, ethi itsalwe xa ngokuya ubuphangela itsalwa kuwe yatsalwa kumqashi wakho.

I-assurance yokwexeshana inee-benefits ezincinci ndingaquka ukutsho.

Ndingamxelela ngento eyakuthi imchane ngokuvula ityala. So ndingamcacisela nokuba aqale azifundise ngokugcina imali nokuthenga cash ngoba le yokuvula ityala iyombeka engxakini sekefuna into ebalulekileyo.

Loo nto isinceda kuba amaxesha amaninzi abantu besemisebenzini. So uyakwazi ukuthi uthenge oko ukufunayo ngoku usemsebenzini nanxa uzothi ukuthi ubhalise i-address yakho nalapho iyokuthi isiwe kuloo address uyibhale phantsi.

U-NSFAS yibhasari okuya ukuthi incede umntu lowo uye wacinga ukubuyela esikolweni ngenkxasomali kumfundi lowo ayifunayo.

Kukujonga kuloo khampani ukuba inexesha lingakanani ivuliwe, ibasebenzela kanjani abantu, ithatha ixesha elingakanani uphendula lo sikhalazo unaso okanye loo nkxaso uyifunayo.

Ndingahlala naye phantsi ndimcacisele ukuba imini esiyaziyo yokuza emhlabeni yile yokuzalwa kwethu, eyokugoduka kwethu yile singayaziyo so kubalulekile lokuba babe nomasingcwabane umasingcwabane lowo ayokuthi amncede mhla wasishiya.

Nna ndingayiboni njengendlela ebaluleke kakhulu kuba ibhanki okanye loo bhanki uyisebenzelayo uyisebenzisayo ukukhupha imali yakho kuphi iza uthi xa ungene kuyo ngaphakathi uyofuna ulwazi malunga nemali yakho ephumileyo bayakuxelela ukuba iphume mhla nini ngabani ixesha. Kulapho nawe uya kuthi ucinge khona ukuba ikhadi lakho beliye lathwathwa ngubani lebhanki ngelo xesha.